Tshameka metshameko eo go ka nna le gore o feleletsa o sedila tlhaloganyo le go sa nagane thata e bile o bodutu le bone ba fela, le gore o nna le tlhaloganyo e tletseng ka nako tsotlhe ke gore tlhaloganya go e bereka bontle ka dinako tsotlhe.

Go nna teng ga metshameko mo difounung go fokoditse thata go fitlhela batho ba tshameka ka namana ka gonne o tshameka fela mo founung ga go tlhokagale gore o dire ka namana ka iketlo ka iketlo go a nyelela ka gonne metshameko ya founu-u e ke yone e rategang ka se sebaka, janong banna ga ba tlhole ba nna le tšhono ya go tshameka kwa ntle le batho tota, ka gonne metshameko e mo di founung e ba ba fatshe ke yone e ba e elang thata tlhoko.

Motshameko o ke tla go rayang gore o tshameke tota, wa kgwele ya dinao tota ke one tota o e leng go reng o siame thata, e bile o sedila tlhaloganyo thata, o na le competition-e tota kgaisano e tseneletseng siameng ka dinako tsotlhe.

Mo gompienong batho ba dirisa di ileketeroniki go tshameka metshameko thata ka gonne metshameko e tumileng ke yone fela e tshamekiwang go akaretsa kgwele ya dinao e bidiwang ya playstation ke one batho ba e ratang thata ka gore e na le kgaisano e bile le o kgona go tshameka le le babedi ka nako e le nngwe.

Tota metshameko ya seileketeroniki ke ithatela fela kgwele ya dinao FIFA e football ke one ke ratang thata, ka gonne o kgona go connect-a o tshameka le tsala ya gago, le tshameka le le babedi ka nako e le nngwe.

Motshameko e tumileng ga jaana e mo inthanete ke ya Dream League ka gonne o dirisa data gore o o kgona go tshameka yone kgwele eo ya dinao Dream League bidiwa Dream League fa o sena data o ka se kgone go e tshameka bonolo.

Metshameko ya mo inthaneteng go akaretsa ya ko Betway e ka go utlwisa botlhoko thata o ka latlhegelwa ke ma sente, ka latlhegelwa ke madi a a rileng ka nako tsotlhe o ka loba madi a mantsi tota, tshwanetse go ikela tlhoko ga e tla mo metshamekong ya Betway ya bo di-fruits jalo jalo Betway fruits.

Fa o tshameka metshameko ya ko inthaneteng o tlhoka thata gore o nne le data, o reke data tota o reke data gore o kgone go connect-a a gore o kgone go feleletsa o rulaganya le batshameki ba bangwe, jaanong o tshwanetse ke gore o dirise ma sente madi tota, gore o tle o fitlhelele kgang e.

Fa o batla go tshameka metshameko ya ko inthanete wa go tshwana ke gore o reke data ya bosigo gare ke yone e o fitlhelang e sena tlhwatlhwa e ko godimo dimo gore o kgone go tshameka o reka data eo tota ya bosigo gare e simololang go bereka bosigo gare e ka go bolokelang ma senete tota.

Metshameko ya ko internet-e, e tokafatsa matshelo thata ka gonne go ithuta dilo tse dintsi e bile o sedila mogopolo, mo bogologolong go ne go sena ka gonne thekenoloji e ne e se yo tota, go sena thekenoloji e kalo.

Metshameko ya mo inthaneteng ya ko e akaretsa ya ko Betway go na le metshameko e rileng e akaretsa ya bo di-fruit's jalo jalo, ya bo di plane jalo jalo, a Aviator yanong gore o bolokesege wa go tshwanela ke gore o seka wa tshameka metshameko e o, ka gonne o feleletsa o latlhegelwa ke madi tota a mantsi thata.

Batho ba mo gae gore ba seka ba feleletsa ba iphitlhela ba tshameka metshameko ya inthanete ka gonne, data ya tuur le network-e ya mo magaeng ga e ntle thata e stadag tota.

Fa nka nna le tšhono tota ke tla dira metshameko e sa dueleng tota e leng goreng ga e tlhoke inthanete gore e tshameke ka gonne, bagaetsho data e turu thata, jaanong nna nka leka gore ke dire metshameko e le goreng batho ba mo magaeng jalo jalo ga ba tlhoke data gore ba kgone go tsena mo inthanete ke tla dira metshameko e sa tlhokeng inthanete, gore batho ba e fitlhelele bonolo.